Di ba ama thata mme di ba ama botlhoko gonne ga ba kgone go communicate-a le batho and also ga ba kgone go romela patlo ya tiro.

Ke reka data ya Vodacom eo e tsayang madi a a kana ka three hundred, e e last-ang for kgwedi.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fetileng e cost-ile three hundred rand-a and then-e e ne e tshwanetse go fetsa kgwedi mara ga ya fetsa kgwedi.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekileng mo kgweding e e fitileng ebile data e leng kana ka three hundred and forty-two mme e ne e tshwanetse e fetse kgwedi, ga e a e fetsa.

Tiriso ya five G e lo re fetolela maemo ka tsela e makatsang thata gonne le sengwe se re se batlang re tlo se kry-a mo founung, re kgona go lebelela TV mo founung, re kgona go lebelela ditaba mo founung, re kgona go bala mo founung.

Nka mmotsa gore o download-a App ya Vodacom, o tsentse di-details tsa gao and then-e you click on your right, o tla fitlhela di-option-e di le dintsi moo, you choose ya data.

Gantsi go reka data ka mo gare ga App ya service provider ya gago go cheap-ile thata go feta fa o reka data ka analogue, ka USSD mme go le gantsi nna ke tsena ka mo gare ga App ke batlana le moya o o leng wa tlhwatlhwa ya kwa tlase, ke reka one, e ka re batho le bone ba ka dira selo seo.

Vodacom-o le Telkom-o di re file monyetla wa go kgona go share-relana moya, moya o wa tlhwatlhwa e e rileng mme ka jalo nka kgona gore ke kgone go romelela tsala ya me moya o o rileng gore a kgone go romela seo a batlang go se romela.

Thulaganyo ya moya o o sa feleng ke yone thata e o tla amang badiri gonne go tla sebediswa data e le ntsi ka tšhelete ya tlhwatlhwa ya ko tlase, seo se ka dira gore service provider e we.

Re phela metlheng e leng gore tiriso ya difounu tsa botlhajana ke yona e e tokafatsang botlhale ba batho mme seo se tla thusa barutwana thata gore ba dirise se go tla go tokafatsa botlhale ba bona.

Re lemogile thata gore baithuti ba dithuto tse dikgolwane ba intshwareleditse thata ka thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa mme seo se ba dira okare ke bona ba ba ngwadileng, e se bone ba sa ngwalang.

Go tlhabologa ga thekenoloji go ntsieditse thata gonne re fitlhela di-fridge tseo di kokotiwang mo monyako pele di ka bulega, re fitlhela metšhini e e tlhatswang e itsholola metsi.

Thekenoloji e gola ka letsatsi le letsatsi gonne re na le botlhale ba maitirelo, botlhale ba AI.

Botlhale jwa maitirelo ga bo kgone go kolomaka le go apeya mme ga bo kgone le go producer bana empa botlhale jwa maitirelo bo phala motho ka go nagana le go tlhalefisa.

Gonne botlhale jwa maitirelo ga bo lape mme motho o a lapa.

Botlhale jwa maitirelo bo kgonne go dira mediro e mentsi eo batho ba sa kgoneng go e dira.

Di-chatbot di thusa ka gore di go fa di-answer tse o di batlang.

Botlhale ba maitirelo bo fetosa motho motlapa mme bo fetose motho bo mo tswafise go nagana.

Didiriswa botlhale di re tokafaletsa bophelo ka ditsela di le dintsi, re bolela ka taba tsa go dira di-assignment-e, go apeya, go tlhatswediwa diaparo, go tsamaisa koloi.

Se tswelela go fetola maphelo a rona ka tsela e le e ntsi gonne di re direla modiro o montsi.

Tokafalo ya thekenoloji e ama thata batho bao neng ba itshepile molomo go bereka gonne go le nako e ntsi, batho fa ba tsamaya ba ile go etela mafatsheng a kwa ntle, ga ba sa tlhoka go tsamaya le di-tourists, re na le founu e tla kgonang go re translate-a everything fa re batle go bolela, e tla re tsamaisang ka fa re batla go ya ko re yang ko teng.